Ee go na le merogo e mengwe e e sa itsegeng thata mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi mme, e ka nna molemo thata fa o e leka. Go na le e mengwe e na le di-iron-e, flat le nitrates tse di ka tokafatsang madi a a phatlhalang le maatla a mmele.

Diapole, ga o jala diapole di tlhoka climate e e nang le mariga a magolo gore setlhare se phuthe se phakanye. Diapole di rata mmu o o nonneng, o nang le drainage e ntle. Tlhokomelo ya tsona, fa ditlhare di sa ntse di le dinnye direla gore sebopego sa ditlhare se nne sentle le gore letsatsi le tsene sentle.

Tamati fa o e jala tshwanetse gore o kgethe mmu, tamati e rata mmu o o nonneng. Morago go jala peo, ga morago nyana ga dibeke go fetisa peo ka moo, tlhokomelo ya ga tamati go nosetsa ka tekatekano, , pruning manyolo. Tamati e ya rotjwa fa maungo a fetoga mmala go tswa botala, go ya go bofubedung, o ka kgobokanya tamati fa e santse e le tala-tala ka selekanyo mme o e tlogele gore e butswe fa godimo ga tafole.

Rooibos e jadiwa ka peo, kgatlholego eo e thunya fela fa e setse e ke mala a diphologolo. Peo e jadiwa ka kgwedi ya pula, e tlhoka climate e omileng le pula e e kwa tlase. Ditlhare di jalwa mo dithabeng kgotsa mo mmung o o nang le fynbos vegetation, e roba ka setlha sa selemo le mariga a tshimologo fa ditlhare di setse di nonofile.

Boitekanelong jwa go ja rooibos ke gore, ga ena caffeine, e siametse batho ba ba sa kgoneng go gotlelela caffeine. E gomile ka anti-oxidants, e thusa mo go itekanelang jwa pelo, e siametse tsamaiso ya mala le gore e siametse letlalo la motho mongwe le mongwe.

Dikgwetlho tse di kgolo, phetogo ya bosa le tikologo, go latlhegelwa ke lefatshe le le siameng, ditlhagiso tse di kwa tlase, tlhudisano ya mmaraka. Mme ditsela tsa go rarabolola dikgwetlho tse ke gore, mekgwa ya ka temo e e tswelelang pele, go sireletsa lefatshe, go matlafatsa balemirui ba bannye, go oketsa boleng jwa mmaraka.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone, ke climate e fetogang kgafetsa kgafetsa, botlhoki ba pula, phiso e ba lebaganeng le yone, le diphefo tse di masisi tse ba lebaneng le tsone.

Ba dira fruit butter, fruit powder, fruits sauces, fruit infused, tee ya muango, powders.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng ke mefuta ya, diperekisi le diterene. Mefuta ya diperekisi ba e dirisa go dira dino, dijamo le go dira , mme tsa ba dira dino ka tsona mme ba dira le bojalwa ka tsona wine.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng lotlhe, ke sepinatšhe le khabetšhe. Sepinatšhe se dirisiwa mo dinageng tsotlhe di jewa ko meletlelong, ko magaeng, ko malapeng, e sebediswa batho ba ba gym-ang go dira di , mme khabetšhe le yone e dirisiwa ko meletlong ko metseng le ko malapeng, ko magaeng.

Dithoro le mabele, di a thusa mo seemong se re leng mo sona ka gonne, technology e phile maatla mo lefatsheng le la rona ga ba sa berekisa dithoro go jala dijalo, mme tiro eo ya bone e ba e dirang gore ba se ka jala ka dithoro ke yone e oketsang malwetse a le mantsi empa, batho ba ba sa nneng ko selegae teng ga ba e bone.

Ge ba re wine farming ba bua ka farm-o e ba dirang wine, mme ba jala diterebe fela, ba jala diterebe tse di tshweu kgotsa tse di ntsho go dira wine.

Go dira tshingwana ko lapeng la gago o tlhoka mmu o nonneng, tshwanetse gore o be le lethombo le le telele gore o kgone go nosetsa dijalo tsa gago, tshwanetse gore o fentshele tshingwana ya gago, mme tshwanetse o tlhokomele dijalo tsa gago ka sepeiti.

Go lemiwa ga rooibos go thusa ka gore, rooibos ke sejalo ga se a tlala gotlhelele jaaka dijalo tse dingwe, mme ya thusa mo tikologong e ka gonne, e na le dilo tsw dintsi tse di siametseng mo mothong.

Dijo tsa dithoro tse di leng botlhokwa ke mmidi, mmopu, mmopu o re thusa go dira bupi ke le dijo tsa mo mosong. Lephutsi ke tse dingwe tsa dijo tse di leng botlhokwa tsa dithoro , legapu le maungo a mangwe di thusa ka di-vitamin-i, di-iron-e le di-calcium.